Nna ne ke tla pheha dijo tse tshwanang le bo rice ledombolo papa ya ting ke be ke ba tsenyetsa nama ya kgomo, nama ya nku le nama ya pudi ebile ha ke ratile haba nka ba tsenyetsa le nama ya kolobe e bitswang pork ka Senyesemane ebile ke ba tse ntsenyetse di-salad tsa rona tse tsa Sesotho tse tshwanang le bo chakalaka salad ya di-pasta ke ba tsenyetse le salad ya green salad ebile ke metseng e ntse e le salad ya di .

Ba ka leka letsatsi le monate haholo haholo ka disontaha o ne a rata ho pheha stampo ka mohodu ebile ne ke rata ha mme wa ka a tsenya moroho ebile a tshenye le chakalaka. Ke ne ke rata e stamp le mohodu o baba haholo haeba o kentse chillis.

Kobo ena ya rona ya Sesotho e bitswang Seyanamarena ke kobo e nngwe e nang le e nang le history e holo mo Basothong. Kobo ena re ne re apara kgale kgale kgale ka nako tsa Mofokeng a na tshwere setjhaba sa rona sa Basotho. Ho e apara ha ne re dula dithabeng. Dithaba tsa Lesotho lle weather ya Lesotho e bata haholo ka ha e le ha e le winter ho howa le le lehlwa haele mariha ho wa le lehlwa eya.

Ee, ho ntsha ho berekiswa di-aloe le mefuta ya di-aloe mo metsing ho hlapa matsoho ha re tswa jareteng ya lebitla ke ho ntsha dibate tse le senyama tse sejeswang mo mabitleng.

Ngwana wa ka nka mo bitsa Tumang ka ho nne lebitso leo ke lebitso la ntate wa ka o sentseng a hlokahetse. Ne ke mo rata haholo ke ka ho nne ke mo bitsa ka lebitso le ngwana wa ka ha ekaba moshemane. Ha ekaba ngwanyana nka mo bitsa ka Mapule. Ee, ke lebitso la mme wa ka le mahareng ebile ke le a lifilweng ke nkgono wa hae.

Eya, nna nka romela bo malome ba ka kapa bo mmangwane ba ka ho ya mosebetsing wa mahadi.

Nna e la ka ke Lehlokeng ke tsallwa ya ko motse setoropong moo Soweto moo Soweto ke itumela ha ke holetse teng ka ha nne ke kgona ho ithuta e setso. Ditso tse ding tse farolohaneng ebile ke kgona le ho lo di tsotella. Ke kgone ho buwa le le dipuo tse ding hape ebile sekolo. Nna ke entse setswana.

Ha ho thwe bana ba rona ba ya lebollong ho ne ho bolellwa ka bana ba rona ba bashimanyana hore ba ye thabeng. Ho rutiwa ka ditsela tsa bophelo tsa banna hore bana ba rona ba kgone ho tiya.

Ke bona ho sena molato e le seng ka ho nne ka ho nne dijo tsa rona tsa setso sa rona di kgone ho bontshiwa la setjhaba le tse ding ebile ile le batho ba ba tswang mafatsheng a mang ba tla kgona ho bona le ka takeaway ke bona ho sena ntho e mpe.

Okay, ditsela ditlwaelo tse ngata haholo ha di ya lahliwa haholo tsa hae tsa seholoholo. Ka ho nne dilo tsa sejwale di ya thusa haholo di ya thusa haholo ho nne ja ka ho apeha ha ho sa berekisa dikgong haholo le ho beha metsi. Dilo di be betere haholo ka jwang.

Ke bona ba se na bokgoni marena a metse ka ho nne ha se bona mo bofelong. Ba tshwanetse ho tseha menyetla ka hobane jwale re berekisa melao ya mmuso. Ebile ha ke bone ho na le bohloko ho hang. Marena hore a ka tseba ka tsona di nthwena tsona dilo tsena.

Ho tshwanetse motho le motho a baballe puo ya hae. Ja ka nna ha ke le mosotho tje ke ya tseba ho buwa dipuo tse ding ja ka senye sekgowa le tse ding empa ke ya tseba hore ha ke le Mosotho tjena. Ke tshwanna ho baballa puo ya ka. Le ha e le ho bontsha batho setjhabeng hore ikutlwa jwang ka puo ya ka.